Ungakwenza ngokuthi uqashise ngalezo zinto lezo zokuthutha abantu abazobe befaka impahla yabo bakhokhe, nokuthi uqashe labantu laba abavela emakhaya abasesimweni esingekho sihle kahle, uthathe labo bantu labo, ukuze nabo bezokwazi ukuthola imali ukuziphilisa ngalokho. Uma ngabe usuba-rent-isile labo bantu, ungaya ngenani lomthwalo abasuke bewuhambisa ukuthi bazokhokhela imali engakanani.

Kulokhu kungadinga ukuthi wehlise inani lwemithwalo oyithwalise iy'moto ukuze zingazofa iy'moto noma mhlampeni ungangathengi iy'moto ey'ncane ezizothwala imithwalo, ungathenga ama-truck-i mhlampe ukuze azothwala imithwalo eminingi futhi eyanele khona ibhizinisi lakho luzoqhubekala phambili. Ngaleyo ndlela leyo wena uzobe u-happy kanye futhi nama-business partners wakho azobe-happy, namaklayenti akho azojabula ngalokho.

Ngingathola abantu engingasebenzisana nabo, abantu engibathembayo, nabantu abasheshayo. La sifika khona kuma-airport-i asibambezeleki, sithatha umthwalo sifaka kwindiza, siyahamba singamoshi isikhathi esiningi.

Abantu abathatha abantu abadala baye bagcwalise iy'moto kakhulu, badlule isibalo esingekho emthethweni. Lokho kudala ukuthi kube ney'ngozi ey'ningi emgwaqweni. Abantu abadala bagcina sebelahlekelwe iy'mpilo zabo ngenxa yezinto ebezingagwemeka. Ukugwema lokhu ukuthi abantu abahambisa abantu abadala ey'nkonzweni akufanele basebenzise iy'moto ezingekho esimweni sokuba semgwaqeni, kufanele basebenzise iy'moto ezikulungele ukuthwala abantu nokuthi bangabalayisha kuze kube i-overload. Lokho kugcina abantu ukuthi baphephe futhi bangahambi nange-speed ekungafanele bahambe ngaso ngoba bejahe iy'ndlela lezi akufanele ezinye bazihambe.

Abantu abadala akufanele bagibele leziy'moto lezi okuthiwa amaveni, la behlala khona ngemuva njengoba benezifo ey'ningi ey'bahlaselayo. Engathi nje bangakhelwa iy'moto ey'lungele bona ezizobathatha la ezibathatha khona, zibayise futhi la ezibabeka khona. Kube futhi abashayeli abanenhliziyo enhle abakwaziyo ukubekezelela abanye abantu.

Abenza kakhulu inzuzo yilaba izithuthi lezi zesonto ngoba abantu baya esontweni njalo ngeSonto. Kusho ukuthi abantu abathutha abantu abaya esontweni basuke bezokwenza imali kawu-four enyangeni ngoba inyanga inamasonto awu-four. Kanti laba bey'nkonzo abajwayeli ukuya ey'nkonzweni, isikhathi esiningi basuke beya ey'nkonzweni ey'nkulu, mhlampe kathathu ngonyaka noma kawu-four onyakeni. So, abantu abenza kakhulu imali yilaba abathatha abantu ngesonto.

Hhayi, angizizwa nje ngiphephile uma ngigibele ibhasi, ikakhulukazi ebusuku. Nakhona emini, isikhathi esiningi amabhasi ayagcwala ngale ndlela le yokuthi awukwazi nokunyakaza ebhasini, akekho abantu abamile balingana nabantu abasuke behleli phansi. Awukhoni ngisho ukunyakaza, so nje akuphephile emabhasini. Ebusuku-ke nje kuyasabeka ngale ndlela le yokuthi angicabangi nje ukuligibela ibhasi ebusuku.

Eyokuthi abantu bangakhokhiswa imali enkulu kuma-toll, njengoba sazi isimo somnotho sintengantenga nje, abantu abenzi inzuzo eyanele, kusuke kusafanele bakhokhele abasebenzi kanti now sekufanele futhi bakhokhele ama-toll. So, abantu bangenza ukuthi mhlampe benze ithikithi lonyaka mhlampe ukuthi uma udlula kuleyo-toll ukhokha ngalelo thikithi, awuyithinti enye imali.

Ziningi izindlela ongathola ngazo imithwalo yakha elahlekile ey'ndizeni. Ezinye zezindlela ukuthi ungahamba uye kwi-reception-i, iyona engakunikeza ulwazi lokuthi imithwalo yakho uzayithola kanjani nokuthi yini abangayenza ukuze bakukhiphe kule simo okusona. Ezinye zezinto ukuthi uma kuwukuthi mhlampeni kuyiphutha labo lokuthi umthwalo wakho ulimele, ngalokho kungakusiza ukuthi kube yibona abawurikhavayo.

Amabhasi ahlukene kunamabhasi ahambele emalokishini lawa ama-local bese kuba namabhasi lawa ahamba ama-long distance. Amabhasi anenkinga enkulu-ke yilawa ahamba ama-long distance noma e-comfortable, e-right, phakathi enayo yonke into oyidingayo kodwa inkinga isekuthenini, ibhasi labo uma lifa kuthatha isikhathi eside ukuthi uthole elinye ibhasi elizayo. So, inkinga enkulu ukuthi niyahlala-ke manje nilinde ilokhunja kulowo mzila loyo and imizila eminye isuke ingekho safe.